Uma uhlangabezana nomthwalo olahlekile noma olimele endizeni yebanga elide, kufanele uthinte abasebenzi basendizeni ngokushesha ukuze bakusize ukubika, nokulandelela ingubo yokulungisa inkinga. Okwesibili, cinisekisa ukuthi unayo yonke imininingwane yomthwalo, njengenombolo yebhili, isithombe noma ubukhulu ukuze kusizakale ekubhekeni. Okugcina, landela imiyalelo yabasebenzi bomkhumbi noma yamaphoyisa wasebangeni lapho unikeza ulwazi, futhi uciniseke ukuthi ufaka isicelo sokubuyisela noma ukukhokha uma kunesidingo.

Amashathuli anezinsuzo eziningi kubantu abadala, njengendlela yokuthuntha yomphakathi. Okokucala, anhlinzeka ngokuhamba okuphephile nokulula okungenamagcwalango, okwenza kubelula ukufinyelela ezikoleni, emitholampilo nasesibhedlela. , amashathuli avame ukuba nezinto ezikwehlukile ezifana nezitebhisi esicondile nezihlalo ezicinile, ezenza ukuthi kubelula ukungena nokuphuma, ikakhulukazi kulabo abanezinkinga zokuhamba. Owegcina, asiza ekunciphiseni ukusizwa yedwa nokuhlanganisa komphakathi ngokuhlinzeka ngethuba lokuhlangana nabantu nokuhamba ngokuzethemba.

Uma ngibhekane nezimangalo zemithwalo njengosebenzi wendiza, engizocala ngayo ukulalela umphaki noma umgibeli ngokunakekela, ukuze ngizwe ngiqonde kahle inkinga. Ngabe sengibheka incwadi yomthwalo noma i-airway bill ukuze ngithole ulwazi oluphelele mayelana nomthwalo olahlekile, noma olanakelekisile. Okokugcina, ngizolandela ingcubo yesikhungo ngokubika nokuhambisa ulwazi kubaphathi be-lost and found, kuthuthukizwe isicelo sokubuyisela noma ukukhokha uma kunesidingo.

I-TransMilenio lolu luhlelo lwamabhasi asebenzisa amalayini ahlukene. Luye laphuma ngokunciphisa ukugcwala kwezindlela nokuhlinzeka ngokuthutha okusheshayo nokwethembekileyo. Isifunda esingasithatha ukuthi ukusebenzisa amalayini akhethelekile nendlela yokukhokha ngaphambi kokungena, kunciphisa izinkinga zokuminyana nezikhathi sokulinda. I-London Underground Bus Network, amabhasi ase-London ahlanganisiwe kahle nohlelo lwezitimela futhi asebenzisa uhlelo olulodwa lo-Oyster card noma ukukhokha nge-contactless, okwenza kube lula ukusebenzisa.

Ezokuthutha zesonto zivame ukuba nokuncipha kwamahora asebenza kanye nokungafinyeleli kahle ezindaweni ezisemaphandleni. Okwenza kube nzima kubantu abadala ukuthola izinsiza ezidingekayo, uma kuqhathaniswa nezinye izindlela zokuhamba ezinamahora amaningi nendawo eyisisekelo. Lokhu kungaholela ekuhlukanisweni kwabo kwezinye izigaba zomphakathi, ikakhulukazi uma bengenayo imithombo yokuyihambela noma imindeni ezayo. Izithukuza zesonto zivame ukuba nokuncipha kwamahora asebenza kanye nokungafinyeleli kahle ezindaweni ezimaphandleni. Okwenza kubenzima kubantu abadala ukuthola izinsiza ezidingekayo, uma kuchathaniswa.

Uma izindleko ze-toll emzileni wakho zikhuphuka kakhulu, ungazama ukutshintsha indlela, noma ukusebenzisa izindawo ezingena, ezingana-toll ukuze ugweme izindleko. Okunye, ungacabangela ukutshintsha imodeli yebhizinisi ngokuthuthukisa ukusebenzisa imithombo yokuhamba engabizi, njengokuhamba ngezansi noma ukusebenzisa amasheya e-ride sharing. Uma izindleko ze-toll emzileni wakho zikhuphuka kakhulu, ungazama ukutshintsha indlela noma ukusebenzisa izindawo ezingena-toll ukuze ugweme izindleko. Okunye, ungacabangela ukutshintsha imodeli yebhizinisi ngokuthukuthukisa ukusebenzisa imithombo yokuhamba engabizi.